Eka rendzo rovalanga loko ndzi ri ndzeni Krugar National park tanihi mupfumba i ku ndzi dyondza swo tala mayelana na ndhawu liya na leswi swendlekaka ndzi kota ku dyondza mayelana na swiharhi na leswi swiendlaka swona na tindhawu to hambanahambana laha hi nga ti tsakisaka kona.

Leswaku u kota eku tirhisa xitimela hi ntsengo wa le hansi ku ri na loko u famba hi mathekisi kambe vubihi leswaku titele tinghozi leti ti humelelaka endzeni ka switimela na vugevenga.

Swikahle ku va na munhu wo ku komba ndhawu eka ndhawu leyi u nga yi tiveki kambe loko munhu wa kona a ri munhu wa le nawini, leswi swi endla leswaku a ku komba ndhawu u kota ku tivonela na wena u kota na ku vutisa swivutiso mayelana na ndhawu leyi hikuva switele leswi a swi tivaka mayelana na ndhawu leyi u nga eka yona, kambe ntsena loko a ri na tilayisense to kombana ndhawu yo karhi, hikuva vugevenga byi tele ngopfu munhu a nga ku langha a ku byela leswaku u ta ku komba ndhawu kambe a ya eku ku xaviseni.

Yo va yi nga hakela ti-toll gate yi endla vugevenga naswona switandzhaku swa kona, swi vavisa vanhu lava tirhaka eka ma-toll gate hikuva hi vona lava faneleke va hakela timali letiya va kalaka va nga tihakelangi vinyi va timovha. Leswi swi veka vutomi bya vanhu lava tirhaka eti-toll gate ekhombyeni hikuva mali yi kokiwa eka muholo wa vona, naswona leswi ku va ku nga ri swilo leswi va nga lo swipulani kambe swo tiendlekela himhaka ya vugevenga bya vanhu.

Mathekisi mafanele ma vekeriwa tindlela to tirha hi tona, ku fanele ku va na xedulu leyi nga ta kota ta eku veka hinkwavo vachayeri va mathekisi eka xiyimo xa kahle xo kuma mali, ku fanekele ku tsariwa leswaku munhu loko hi ku ri u tirha masiku manharhu hinkwavo va fanele va tirha masiku manharhu leswi swi ta pfuna leswaku ku va na ku ringana eka mitirho ku nga vi na lava va kayivela ka ntirho, hi mhaka ya xiyimo lexi xi endlekaka xa ku ve mathekisi ma tele swinene eka bindzu leri.

Nkoka hikuva hilaha va dyondzaka swilo leswi swi nga humelela masiku ndzhaku, va ta kota ku tiva leswi nga endla leswaku va kuma ntshunxeko swi ta pfuna na ku nyika eka tidyondzo.

Ni vona onge swi hlayisekile hikuva va kota ku ku teka endlwini ya wena va ya ku veka lani u ya ka kona leswi swi endlaka leswaku swi pumba vugevenga laha tikweni.

Vanhu lava talaka ku famba hi rivilo ra le henhla ku tlula mpimo eka magondzo lamakulu, ndzi nga vatsundzuxa leswaku ndlela a hi ya vona va ri voxe, ku na vanhu lava vachayelaka va famba hi mpimo wa le hansi ku na vanhu lava vachayelaka hi mpimo wale xikarhi kutani leswi swi endla leswaku ku va na tinghozi to tala lomu magondzweni. Vanhu lava va fambaka rivilo ra le henhla ku tlula mpimo a va koti ku vuku leswaku ku humelela yini laha ndleleni, vona va suka va jaha ku fika laha va ya ka kona hi nkarhi wa vona va khohlwa leswaku ku na vanhu van'wani lava va tirhisaka ndlela leyi.

Tikhampani to rhwala nhundzu hi swiporo ti nga khoma xilaveko xa hlohlori hi ku kambela hi ku kambisisa leswaku hi swihi swilaveko leswi swi rhangisiwaka emahlweni swinene naswona va nga endla leswaku ku va na switimela swo hlaya leswi swi nga ta kota ku layicha nhundzu leyi lavekaka hi xihatla ngopfu, kutani ku ta landzela leswin'wana va kota ku tshama valunghisile swilo swa vona swi tshama kahle hi mfanelo leswaku swi nga va tikeli ku endla mitirho ya vona.

Swiphiqo leswikulu leswi bindzu ra ku rhwala nhundzu hi xiporo swi languteneke na rona namuntlha hileswaku nhundzu yi tala ku yiviwa lomu swiporweni.

Ku komba leswaku u xixima mindhavuko ya ndhawu ya maendzo u fanele u endla leswi u byeriwaka swona, u fanele ku landzelela milawu leyi nga vekiwa hi mfanelo leswi swi ta kombisa leswaku u xixima mindhavuko ya ndhawu leyi u nga yi endzela.

Ka kona hileswaku switimela swi fambisa nhundzu yo suka ematikweni ya le kule, kambe timovha ti fambisa nhundzu leyi sukaka eka ndhawu ya le kusuhi ku ya fika eka yin'wana ndhawu ya le kusuhi.

Mimovha etikweni rolero swi nga ni pfuna hikuva lava fambisaka mimovha leyi va yi tiva endhawu leyi, naswona va nga kota ku ve ni va ndzi komba laha ndzi lavaka eku ya kona, ntsena loko ndzi hakela ntsengo lowu va wu lavaka, ndzi nga swi kota eku vona hinkwaswo leswi ni lavaka ku swivona.

Swivutiso leswi ndzi nga talaka ku vutisa swona ndzi nga vutisa mayelana na dyondzo leyi va yi dyondzeke ku ze va kote ku fambisa swihahampfhuka na leswaku va teka nkarhi wa ku fikela kwihi ku fika eka ndhawu yo karhi na leswaku a va karhali kumbe ku cincana lomu xikarhi ka riendzo leri ri va ka kona.

Tinxaka ta maendzo leti ti kongomisiweke leti kumekaka Afrika-Dzonga i ku vona swihari Safari Adventures, na ku famba u natswa ti wayeni ku famba hi milenge u karhi u famba u vona ndhawu na ku famba u vona swifaniso swa khale leswi va ka kona eti museum.

magoza ya leswaku nhundzu leyi fambisiwaka i ya nkoka kumbe a hi ya nkoka xana ke? Kufanele ku va na swilandzelo leswi va ka kona mayelana na mafambiselo ya nhundzu leyi, ku fanele ku va na swiletelo leswi swi nga vekiwa mayelana na ku fambisa nhundzu leyiwani.

Ndzi nga dzikaka eka yona i milawu ya mayelana na xipidi lexi ku fambiwaka xona emagondzweni na leswi u faneleke u swi endla ku ve ni u sirhelela vanhu van'wanyana laha ndleleni ku katsa ni ku boha mabandi ku famba hi rivilo ra kahle.

khumbhaka ntsengo wa nhundzu ya le magondzweni i ndlela leyi timovha ti fambaka eka yona maxelo na vuhlayiseki bya ndhawu leyi timovha ti fambaka eka yona.

Pasi ra mina ri tshama ri ri kona efonini ya mina. Ndzi tshama ndzi ri tekile xithombe leswaku loko ku tshika ku va na swilo leswi humelelaka swo karhi leswi lavaka pasi ndzi tshama ndzi ri na rona. Loko ndzi famba hi bazi ndzi ya eka matikomambe kutani pasi ra mina ri kayivela a ndzi ta pfula foni ya mina ndzi teka pasi leri ndzi nga ri teka xithombe kutani ndzi va komba rona ku va komba leswaku a ndzi tsotsi kambe ndzi yo lahlekela hi pasi.

Ndzi vona endlelo leri ri hlayisekile swinene. Leswi hi xitalo timovha to lombisa ti tikomba hi switikara leswi nga vekiwa emafasitereni. Loko ko tshuka ku va na swin'wana leswi humelelaka kumbe munhu a ringeta ku yiva movha lowuya swi ta hamba swi swi ta hatla swi tikomba leswaku u yiva movha leyi yi nga lombiwa. Swoleswo swi ta endla leswaku maphorisa ya hatla ya ta ya ta sivela leswaku munhu a yiva movha naswona movha leyi loko vo yi ku kuma yi nga ri na n'winyi va yi kuma eswitarateni va swi kota ku va va hi teka va yi tlherisela laha yi sukaka kona hikuva va yi vona hi xitikara leswaku i movha ya ku lombisa.

exitichini xa petirolo ndzi tirhisa xiyindlwana kutani ndzi vona vatirhi va xitichi va kombiwile hi swibamu a ndzi nga ta huma exiyindlwanini. Lexi a ndzi ta xi endla a ndzi ta fonela maphorisa leswaku ya tsutsuma ya ta hi xihatla mina ndzi nga humanga exiyindlwanini hikuva na mina ndzi ta lava ku ponisa vutomi bya mina. A ndzi ta tiyisisa leswaku ndzi fonela maphorisa hi xihatla loko maphorisa se ya fikile ya tekela vanhu lavaya swibamu ya tlhela ya va khoma na mina hi kona a ndzi ta huma.

ya mina ndzi ehleketa leswaku vachayeri va mabazi va tala ku tereka hikuva va nyikiwa nkarhi lowutsongo ku va va layicha vanhu va va hisa lomu va lavaka kona. Vachayeri va mabazi vona hi xitalo va tala ku tirha kambirhi kumbe kanharhu hi siku kambe vachayeri va ti mathekisi vona a va menteliwi nkarhi Leswi swi endla leswaku vachayeri va mabazi va tala ku tereka hikuva na vona va swi lava ku yi ku dyisa ndyangu wa vona.

Swi va swi hoxekile swinene u kuma leswaku wena loko u hakela u va u hakelela na munghana wa wena. U kuma leswaku loko u hakela u va u hakelela leswaku laha u yaka kona u lava ku famba na munghana wa wena kambe vona loko va nga pfumeli leswaku u ta na na munghana swi kombisa leswaku wena vutomi bya wena a byi hlayisekangi. Loko wo va na loko ko humelela swin'wana ku ta va ku ri nandzu wa vona hikuva loko a wo va na munhu kumbe munghana a ta swi kota leswaku a ku sivela eka enghozini. Mhaka leyi yi nga lulamisiwa hi ndlela leyi ku nga tshamisiwa vachayeri va ma bolt va va va vulavula na na vona leswaku leswi va swi endlaka a hi swona. Loko va va ha ya emahlweni no swi endla va ta gcina va va pfalela va nga ha chayeli ti-bolt.

Khumba hi ndlela yo ka yi nga ri kahle swinene. Hina hi tolovele leswaku bazi hi rona leri nga chipa swinene kambe loko va tshika va tlakuta tihakelo hi xitshuketa swi nga endla leswaku swi hi tikela swinene. Hina hi tolovele leswaku hi khandziya bazi hayi thekisi. Thekisi ri durha swinene kambe bazi rona nhlayo wa yona i wutsongo swinene naswona a wu na xipidi leswi wu ni tsakisaka hi swona. A wu na xipidi lexikulu ku fana na mathekisi u va u hlayisekile emabazini.

Famba navusiku swinene naswona swi fanele leswaku ndzi yima exitichini xa petiroli a ndzi ta tiyisisa leswaku movha wa mina na wu khiya naswona loko ndzi pfula fasitere leswaku ndzi ta hakela mali ndzi pfula a ndzi pfuli hi lokukulu ndzi pfula lokutsongo leswaku munhu a nga swi koti ku nghenisa voko ra yena emovheni wa mina. Ndzi nga tlhela ndzi xiyaxiya leswaku a ku na vanhu vo tala lava sorisaka xana. Ndzi nga tiyisisa leswaku vuhlayiseki bya mina byi le mahlweni swinene.

Byi va ka byi ri kona eswitimeleni loko ku ri na vakhandziyi vo tala ku tlula mpimo, i ku vanhu vo tala va tala ku manyana swinene vanhu va vaviseka van'wana va wa eswitimeleni hikokwalaho ka vanhu va ku tala.

Ku khoma mindzwalo ya le hansi ka ten KG hikokwalaho ko xihahampfhuka xi famba emoyeni naswona a xi fanelanga ku rhwala mindzwalo yo tika swinene. Loko u ri na ndzhwalo wo tika swinene va tatisa tipurayisi wa ndzhwalo wa wena va faka exikalwini, loko wu fika exikalwini wu ba purayisi ya le henhla swinene u hakela mali leyi u hakelaka yona ya mindzwalo.

Eka swihahampfhuka hi lebyaku vana va fanele va tshama na vatswari va vona va kota eku va nakekela hi minkarhi hinkwayo.

U pfuneka ngopfu loko va ri kusuhi na bindzu ra tibazi hikokwalaho ko vanhu loko va ya ntirhweni va tala ku xava emabazini va tala eku xava ka vona vanhu lava va xavisaka, leswi swi endla leswaku bindzu ra vona ri famba kahle naswona va kuma mali.

Vona onge vutleketli bya le matini bya fana na vutleketli byo tirhisa patu loko swi fika eka vukhamba, hikuva ematini nakona ku na vanhu lava va yivaka nhundzu leyi yaka eka matiko man'wana, vanhu lava va vitaniwa ma-Pirates vanhu lava hi vona va nghozi swinene hikuva va khoma swibamu leswikulu swinene va hlasela swikepe leswikulu kutani va teka nhundzu xikan'we na na xikepe. loko va heta va dlaya vachayeri va xikepe. Swilo leswi swi na vunghozi ngopfu ku tlula vutleketleri bya byo tirhisa mapatu.

Swi kahle loko u ya entirhweni hikokwalaho bazi yi chipile swinene ku tlula thekisi, naswona bazi yi tala eku famba nampundzu swinene leswi endlaka leswaku vatirhi va nga leti entirhweni. Kambe loko u famba hi mathekisi ma famba ma yima hinkwako lomu kambe mabazi ma na station leswi ma yimaka ka swona a ma fambi ma yimayima hinkwako.

Hi leswaku kereke yi va na vutleketli bya yona hikuva vanhu hinkwavo va khongela Xikwembu xin'we.